Ka bomadimabe, sehloohong sena kapa tabeng ena, ha ke tsebe letho ka marathone ya metswalle le hore hobaneng e tshwarelwa naheng ya rona fela.

Ee ke nahana hwa dumeletseha hore nna le moithuti wa sekolo se seng. Ke kgona ho ikwetlisa sekolong se seng, hobane sekolo ke sa setjhaba mme se thusa bana bohle ba setjhaba sena.

Ntho eng ke ka e jwetsang batjha ke hore motho a tsebe hore o batla eng bophelong, mme o batla ho fihlella eng. Mme ha qeta ho tseba hore o batla eng mme le hore o batla ho fihlella eng. A kene sekolo mme a sebetse ka thata hore a pase.

Ka bomadimabe papadi ya ditebele ha ke tsebe letho ka yone, mme ha ke e sa le morao. Ka hoo ke ka se kgone ho eletsa hore ho ka etsuwang hore papading ya ditebele ho hulwe batho ba tswang mose mona Afrika Borwa.

Ke nahana ke ka lebaka la kgethollo hore batho ba bo mme ba kgethollwa ho ba ba ntate dipapading. Hape ke nahana ke hobane batho ba bo mme ba bapalang dipapadi tsena. Ha ba fumane tjhelete e lekanang le ya bo ntate ba fumana tjhelete e tlase.

Jwalo ka moetapele wa lona, ke tlo lokisa dibaka tse sentsweng tsa boikwetliso. Ke be ke eketse ka tse ding hore batho ba baholo, ba kgone ho ikwetlisa hobane batho ba baholo ba hloka ho ikwetlisa hore ba phele hantle, ba be le bophelo bo botle.

Ka bomadimabe ditaba tsa Esports World Cup ha ke di tsebe, mme ebile ke qala le ho utlwa ka taba ena. Mme ke ka se kgone ho ntsha maikutlo a ka hoba ha ke tsebe letho.

Sebaka sena se bile le tshusumetso e kgolo hobane ke holetse ho sona. Hape ke hobane papadi ena ha e sa le ke e bapala ho tloha ke le monyane mme se ke tlwaetse ho e bapala ebile ke e tseba haholo.

Ke ka eletsa batswadi ka hore ba bontshe bana ba bona bohlokwa ba ho ikwetlisa le ba ho bapala dipapadi, hobane batho ba bang ba tswelletse pele bophelong ka lebaka la dipapadi tseo ba di bapalang.

Bohlokwa bo bong ba dipapadi tsa mekgahlo ke ho intsha bodutu, hape ke hore batho ba tsebane ka ha ba phela sebakeng se le seng.

Ntatemoholo wa ka o nqoqetse ka bohlokwa ba ho ikwetlisa kgafetsa, hoba motho ha o ikwetlisa kgafetsa, ho eketsa matsatsi a ho phela. Mme o dula o ntso le motjha nako e teleletshana, ho bohlokwa hore re dule re ikwetlisa hobane re tla ba bophelo bo botle.

Bohlokwa ba ho ikwetlisa ke hore o tlo phela nako e telele hape o tlo ba le bophelo bo botle o sa hloptjhwe ke ho kula.

Ho ya ka nna ke bona papadi ya ma-dise e se na bohlokwa hape nna ha ke na kgahleho ho yona.

Ke nahana ntho eo batho ba baholo kapa batho ba tsofetseng ba ka intsha bodutu ka yona kapa ho fetisa nako ka yona, ke hore ba ikwetlisa. Bokanye ba iketse ntho e le ngwe e be ka nako e itseng, ba ikwetlisa ba le kaofela.

Ntho eo re ka e etsang ke hore re fe batjha monyetla wa hore ba leke dipapadi tsena kaofela. Ebe motho a kgethe papadi eo a bonang wa e rata mme o e bapala hantle.

Ntho eo ke ka ho eletsang ka yona ke hore o dule le ngwana hao fatshe mme o bue le ena hantle, o ska bua le ena ka bokgopo kapo o mo rasetsa. Mme o mo botse hore ena bophelong o batlang, mme le dipapadi tsa di ratang ke tse fe, mme o mo tshehetse hore a kenele dipapadi tseo sekolong kapa motseng. Haeba de teng mme o mo tshehetse.

Ntho eo ke ka e etsang ke ho kopa tshwarelo ho mme, ebe ke kopa hore a kgutlise di-game tsa ka, hobane ke tla leka ka matla hore ke etse nako ya dibuka tsa ka le nako ya di-game.

Ke rata sebapadi sena hobane ke sebapadi se hlwahlwa haholo papading ena ya rugby, mme ka mehla ke sona se etsang hore re hlole papading ena ya rugby.

Ke thabile haholo ke taba ena. Re ile ra ngolla kantoro ya mmuso lengolo re ba hlalosetsa ditlhoko le dintlha tsa hore ba re thusa ka tjhelete ho tsa dipapadi mme ba ile ba re araba. Ba utlwisisa haholo mabaka a rona mme ba re thusa ka tsa ditjhelete.

Sehlopha sa rona se kgona ka hobane re na le batho ba re thusang ka ho thweng ke di-sponsor-ra, ba re thusang ka ntho tse fapaneng, mme ke ka kgothalletsa dihlopha tse ding hore le bona ba ba ipatlele batho bao ba ka ba thusang hore le bona ba kgone ho reka kapa ho fumana thepa ya matsatsing a kajeno.